Vo hambana loku ni ku tivaka i ku ri phephahungu i i phepha leri va ka ri ri na mahungu kumbe timhaka leti va ka ti ri kona hi siku ro karhi kumbe xana vhiki ro karhi kumbe timhaka to karhi ta mahungu ya tiko kasi magazini yona i timhaka ta ku va va tsala mahungu mahunguhungu ya vanhu lavo duma kumbe xana swin'wana swo karhi leswi va swi lavisisiwini hi minkarhi yeleyo ko tala va khavhara vanhu lava nga duma swinene va tivekaka timhaka tetiya ta ta ku va ku ri mavarivari.

Magoza lama ya nga tekiwaka ku antswisa rivilo kumbe makhomele ya Wi-Fi ku va ku nghenisiwa ti-aerial leti nga ta va ti kota ku koka network yi ta kusuhi yi kota ku ri yi famba yi haxa or rivilo ra kona ri kota ku ya ehenhla swinene, ku laveka ti-aerial to karhi leti ti fambisanaka na na ti-router kumbe xana leswi swi va ku swi swi swi.

Swi na xiave xikulu hikuva mahungu kumbe timhaka ta tiko ti kota ku fikelela vanhu va ku tala hi xihatla ku nga vi leswi swa ku vanhu va mbambambambela ku ri tikweni ku endleka yini ku ku ri loko ku ri na nhluvuko kumbe timhaka tin'wana to karhi leti lavaka ti kota ku hatla ti fikelela vanhu va ku tala hi xinkarhana lexi ntsongo swinene.

A ndzi nga ta va hakerisa hi timhaka ta ku ri loko va lava ku tiva ti mahungu yo karhi ya tiko swi vula ku vo tala va nge ma kumi timhaka letiwani hikuva tanihileswi van'wani va nge fikileli timhaka ta ku ri va xava phephahungu rero so ni nge va hakerisi hi timhaka ta ku ri ni ta va ni kha ni lava ku ri vanhu va ku tala va tiva mahungu lamawa and sweswo swi ta pfula tindlela tin'wani ta ku ri phephahungu ra mina ri tiveka swinene ri hangalaka hinkwako.

Hikuva swin'wana swiphiqo swa ku hangalasa mahungu hi swa ti-social media i timhaka ta ku ri van'wana a va ha cheki kumbe ku lavisisa leswaku mahungu lama va nga matwa i ma ntiyiso kumbe mana na mana nkoka na, van'wani vo vheta va tsala na leswi swi nga ri ku swona va kota va kuma ku se va va hangalasa mahungu yo ka ya nga ri yona ku ya kule swinene.

Pulatifomo ya ya xidijitali ni vona yi yi yi antswise timhaka ta ku ri vanhu va ku tala a va nga koti leswaku va fikelela mahungu hikuva a va nga koti ku ri va ya mavhengeleni masiku hinkwawo kasi mahungu ya xidijitali a endla leswaku va kota ku ri va vona mahungu hi xihatla hi nkarhi lowu wun'wana na wun'wana lowu va wu lavaka.

Magoza man'wana lama va ma tekaka i timhaka ta ku ri na voho valava va va haxaka mahungu ya ka dijitali va na ku hakerisa ntsengo wo karhi ku ri u kota ku hlaya mahungu man'wana lama ma nga kumekiki hinkwakonkwako lomu so na lomu ti-newspaper-eni loko a va kota ku ri va ta na mahungu lama ya nga ri ki kona lomu ka ti-social media hi kona laha ku ta antswisa ku ri vanhu va tlhela va va va xava kambe maphephahungu.

Swi na nkucetelo wo biha hikuva vo swo tala leswi endlaka hi vanhu vo duma a hi leswinene swo tala hi leswo biha ntsena leswi u u nga ta hlaya hi swona lomu ka maphephahungu and swi kucetelo vantshwa ku ri va twa ingaku vutomi lebyiya hi byona bya ku tsakisa hi byona lebyinene ku ri ku a hi bya kahle nakatsongo.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku data loko ni yi xavile a swi endleki leswaku ndzi yi tirhisa yi ze yi hela hikuva loko va va ku ya espayara swi heta swi hlohlotela vanhu ku ri va heta va yi tirhisa hi tindlela to va ti nga ri kahle va heta va nghena na lomu ku nga laveki hi ku hi ku ri va lava ku ri yi nga heli ntsena va nga yi tirhisanga leswi va lavaka ku yi.

Vona ka mina ni vona va vaviseka swinene hikuva man'wani ya mahungu ya kota ku ri ya ya khunguvanyisa varhandziwa va vona, vana kumbe ndyangu hi ku angarhela hikuva mahungu man'wani vo tala a va swi twisisi ku ri i mavun'wa kumbe i ntiyiso na ene swi heta swi hlupha ku ri munhu luya a swi hlamuseleki swilo swa kona ku ku kondza va maphephahungu va va tlhela va tsala kambe ku ri hi mpela a ku ri mavunwa kumbe a ku ri ntiyiso.

Munhu loyi ndzi nga tsakelaka ku hlaya timhaka ta yena wa ku duma a ni tivi loko loku ka ka ka va ka vanhu va va Vatsonga kumbe hi ku angarhela mara ko tala ndzi nga tsakela ku hlaya mahungu hi Benny Mayengani hikuva hi yena a talaka ku va na mahunguhungu ya ku tala ya fambelanaka na yena hinkwakonkwako lomu.

Switichi leswi ni swi tivaka swi katsa Munghana lonene, Capricorn FM, Energy FM, Choice FM, Metro FM, radio 2000, SA FM, i swin'wana swa switichi leswi ni swi tivaka. Xitori lexi ni nga tshuka ni xi twa eka xiyanimoya i timhaka ta ku ri vanhu lavo xavisa masagwadi ku ri a ku hehliwa leswaku estation menejara wa xitachi u xavisa masagwadi yo karhi ivi van'wani va holovisa leswaku vanhu lava winaka va va va nga ringanelanga ku kuma masagwadi lawa.

Loko ni swi twisisa kahle i timhaka ta ku ri khompyuta yi kuma ku ya jema kumbe yi va na vuvabyi bya yona sweswiya va swi vitanaka ti-virus ta tikhompyuta laha u kumaka ku ri wa zama ku yi pfula yona yi yi teka nkarhi wo leha yi nonoka ku pfula kumbe xana loko yi pfula swi ta ta xikirini swi nga tiveki leswaku swi suka kwihi swi ya kwihi, ni vona ku ri yona ndlela ya ku ri khompyuta yi nga va yi kha yi ku xanisa hi nkarhi walowo hi ku leswi u lavaka ku swi endla yona yi va yi nga ri ku endleni ka swona hi nkarhi walowo.

Hi ku ya hi mina ni vona swi lulamile hi timhaka ta ku ri u kota ku dyondza nkarhi wun'wana na wun'wana lowu u va ka u ri na nkarhi emavokweni ya wena, a wu yimele ku ya etlilasini ku ri u kota ku kuma dyondzo, u dyondza nkarhi wun'wana na wun'wana lowu u va ku u ri na nkarhi nkarhi wun'wana na wun'wana lowu u nga u va u nga ri busy and a wu a swi bohi u khandziya thekisi kumbe swin'wana leswi nga ku durheliwanga ku ya ku ku athendeni ka titlilasi to karhi.

Hi ku vona ka mina ni vona nga ku vumundzuku bya swihangalasamahungu leswi vaka swi ri kona laha Afrika-Dzonga byi ya byi kha byi tika leswaku hi ku ya ka nkarhi swi nga ya swi nga heta ku ku nga ha ri na mahungu ya ku kandziyisiwa ya maphephahungu hi ku ya hi leswi swi swi fambisaka swona hikuva vanhu va ku tala se va tirhisa swiyenge kumbe timhaka ta ta dijitali.

Ku hambana ka maqhingo hi leti landzelaka, ku na swifonani leswitsongo mi kuma ku xo va na xo fona xithle xi va na ti-radio, mara a xi na swo talatala. Kasi ti-smartphone ti na swilo hinkwaswo leswi u swi lavaku. Tiepe ta tibanki, ti-camera leto kota ku ri u teka swinepe swo vonaka, swilo hinkwaswo leswi u swi lavaka u kuma ku i khomphyuta yitsongo a xikhwameni yi nga smartphone.

Hi ku vona hi mina hi ku vona ka mina maphephahungu manguva lawa a swa ha fani na khale hikuva vanhu masiku lama mahungu va ma kuma hi xihatla lomu tifonini ta vona. Loko u pfuka nanampundzu u cheka eka inthanete, wa kota ku vona mahungu hikwawo lama endlekaku so swa maphephahungu swi va kha swi fika se mahungu ya hume moya khale.

Ku xanisa munhu hi mayelana na inthanete, swi na swivangelo swo karhi eka muxanisiwa hikuva swi n'wu vangela vuvabyi bya miehleketo, ku ti tekela hansi, mi kuma ku loko ku ri a ntirhweni wa tirha a nga tirhi kahle, swilo a swi famba kahle loko ku ri ku u nghena xikolo, swi endla ku ri a tshama a kha a a a pandiwa hi nhloko a nga etleli kahle or a tshama a tlele a ti tumbeta a nga lavi ku va lomu ku nga na vanhu, so swi n'wu vangela ntshikelelo wa miehleketo for nkarhi wa ku leha. Kasi lo a xanisaku na yena swi nga n'wu vangela swi nga tshuka swi n'wu nghenise a jele a khomiwa kumbe xana loko a ri munhu wale xikolweni a hlongoriwa xikolweni, swi vavisa na vito ra yena a tikweni, swi kahle swi hlohlotelo na na maendlelo yo biha ya ku xanisa vanhu lomu handle, so kahlekahle munhu loyiwani a nga kahle u va a kha a xanisa a kha a onha la tikweni.

Xitori lexi ni nga tshama ni xi vona eka mavonakule, i xitori xa giyani land blood. A swi ni khoma kahle swinene hikuva a ku ndlandlamuxiwa ririmu ra hina ri kurisiwa ri ya mahlweni. Se loko se xi ta xi ta hela swi ve swi ni nyika ku ku tsana swinene hikuva se timhaka leti ririmi ra hina ri ya henhla se swi ta sungula ku tlhe swi yima nakambe.

Leswi ni swi endlaku ku make sure ku ri data ya mina a yi heli i ku va loko ku ri ku ni languta tivhidiyo kwalomu ni hungusa quality ya tona ni vuyisa nyana kwalomu ka vo ma three sixty ni kota ku ri data yi sevheka nyana. Loko ni vona ku se yi le kusuhi na ku hela ni sungula ku ka ni nga yi tirhisi ngopfu kumbe xana ni ngetela xikan'we ni xava yin'wani.

Eish data ya mina yi Wi-Fi ya mina yi na problem, hikuva loko ni ku nyika swi nga endleka wena u teka u ya nyika van'wani kambe se mi yi tirhisa mi tele mi kuma ku se yi ku va na ntshikelelo ka data ya la kaya, so no chavela sweswo ntsena hayi ku no mi kholela.

Swi na nkoka swinene hikuva mintirho yo tala masiku lawa yi hoxiwa kwalomuya ka inthanete na swa tidyondzo swa ku talatala na leswi vanhu va nga swi tiviku swi le ka inthanete, so ku va inthanete ku va na mfikelo lowukulu eka yona swi na nkoka lowukulu swinene hikuva masiku lawa a swa ha ri swona swa xikhale swa ku ku ta post-iwa or ku vekiwa mintirho a tibodweni a mapatwini sweswi swilo hinkwaswo swi le ka inthanete.

Va xiyanimoya va nga va loko va kha va hlamusela timhaka leti, ku va na lava va khumbhekaku aka mhaka leyiwani va twa va navela ku nyikela kumbe ku pfuneta eka khombo leri va ku ri humelelile.

Vatsari va tifilimi kumbe vaendli va tifilimi va fanele va ya lomuya ku tshamaka vanhu lava va tsalaka xitori lexi xi fambelenaku na swi leswi swi humelelaku hi masiku hinkwawo ku katsa na timhaka ta ndhavuko kumbe xana swin'wana na swin'wana leswi hi ririmi, va fane va va na ntokoto wa ku lavisisa swilo hikwaswo.

Nkucetelo lowukulu eka vaphakeri lavambirhi va data swi ta ya hi ku hi wihi loyi a nyikaku data yo tala hi ntsengo wa le hansi, hikuva swi na swi na swi na mhaka yikulu swinene ku va u u ta kota ku ri u tirhisa data leyi yi ringaneleke yi tlhela yi nga ku durheli.

Ku va u kha u dyondza hi khompyuta ivi ku nghena swinavetiso swi nga kala swi ku kanganyisa hikuva u vheta u lahlekela hi ndlela leyi a wu a wu ri ku hleketeni hi yona u kuma ku se u vone swin'wana leswi swi kanganyisaka leswi a wu ri ku swi dyondeni so u sungula ku hleketa leswi we u nga swi vona swa navetisa hi swin'wana swi nga tshukaku swi swi loko u kha u ri ku dyondzeni hi .

Loko data ya mina yi hela ka ha ri na nkarhi lexi ni nga ta xi endla i ku va ni xava yin'wani data hikuva a ku na ndlela yin'wana yi va yi hela nkarhi wu nga se fika, so a ku na ndlela yin'wani swi fanele ni xava yin'wana data ni kota ku ya mahlweni ni yi tirhisa inthanete.

Ni vona ingaku swi nga koteka ku ri vanhu va hungusa madurhelo ya vona hikuva va kha va tani hi ku va va tivisa vaakatiko kumbe vaaki hi mahungu lawa ya nga na nkoka laha a a tikweni. So ni vona nga ku loko vo hungusanyana hambi yo vo yi endla yi va four rand or loko vanhu vo tala va kha va xava mali yi ta heta yi yi fikelela laha va lavaka kona.

Va nga endla leswa swa ku va hoxa tidarata kumbexana va hoxa na va hoxa na va chela na mimirhi ku ri ya dlaya ti-bacteria ku ri ti nga tshami lahaya matini va ma hlantswahlantswa va va akela na lomuya matlhelo ya xihlovo leswaku ku nga nghenangheni thyaka thyaka leri taka hi le handle ri thyakisa xihlovo lexiwani xo phyuphya.

Mahungu lama kandziyisiwaka masiku lawa ya hlayisa mbangu hi titlhelo ya ku a va ha tirhisi maphepha, nakona ma famba hi ndlela ya ya ya tifoni tikhompyuta xin'wana na xin'wana lexi xi nga hi le ka ndlela ya dijitali, so swi endla ku ri misinya yi nga ha tsematsemiwi ngopfu ku laveka ku endliwa maphepha ya ku ku ta kota ku tsalatsariwa mahungu eka wona.

Okay xo sungula lexi ni nga xi endlaka i ku va ni lavisisa ku ri kahlekahle leswi ni lavaka ku ri swi tiviwa hi misava ku va ku ri yini, loko ku ri i ku hlekisa vanhu ni nga endla swa swa swa tivhidiyo ta ku ni kha ni endla ti-joke ni kha ni endla sweswo taniya, kumbexana ku va mayelana na leswi ni swi endlaku swa swa tikhompyuta ni va ni kha ni kombisa ku ni lunghisa njhani, kumbe ku ku va ni kha ni endla tikhodi ni program-a njhani, sweswiya swa ku taniya. Hi swona leswi swi nga ta endlaka ku ri ni va ni kha ni hlohlotelo ntiyiso ku nga vi leswiya swo ni ku ni na timovha ni kha ni ri hava na wun'we.

Ku pfariwa ka data hi loko mikuma ku kumbexana network a yi le ku tirheni kahle, kumbexana hi loko data yi va ku va yi yimisa yi nga se hela va ku a wu le ka ndhawu ya kahle ya laha yi khomaka kahle network yaleyo. Kumbexana swi nga va swi kha swi vula leswaku data ya wena nkarhi wu fikile lowu va nga wu seta ku ri yi ta espayara hi wona ku nga se za ku endleka nchumu.

E ndlela leyiwani ni vona ingaku na yona ya tirheka swinene, hikuva loko n'wana a kha a languta ti tivhidiyo letiwani kumbe a kha a swi languta ka TV ko tala u kota ku vona na leswi a ta va a swi tlurile loko a ri tlilasini. So swi swi engetela vuswikoti bya yena na matwisiselo ya yena hi ku u ta va a kha a dyondza hi nkarhi lowu yena a wu lavaka hi ndlela leyi a yi swi lavisaka xiswona, so swi nga heta swi endla ku ri a va na vuswikoti ku tlula loko a a a swi kumi a tlilasini.

Endla leswaku ni tsarisa bindzu ra mina ra ra ra maphephahungu ivi ni ya ni ya ni ya apulayela layisense ya ku hangalasa maphephahungu ni ta ya le ka eCasa ni fika ni tsarisa kona, ivi ni ta kuma na swa ti-serial number ta kona na swi swa maphephaphepha ya lama ma tiloya, ivi ni pfula akhawunti, ivi ni ni kuma pholisi ya ya ku ya ku hangalasa mahungu ivi seni ni ya humesa hi leswi ni swi hleketaku.

E swa koteka naswona hikuva loko wo kha u hunguta u kuma ku u hunguta na ti-app leti ti dyaka ngopfu data, sweswiya swo loko u nga nghenangi ka yona u pfala leswiya swa le ndzhaku ku swi nga dyi data leyiwani yi kota ku yi yi heta nkarhi yi nga se za yi hela sweswo taniya hi swona ni vonaku swi antswa.

Tidyondzo ta xinkarhana, hi kota ku va hi lemukisa vanhu hinkwavo va malembe hinkwavo lavatsongo lavakulu hi kota ku va dyondzisa ku ri matirhiselo ya swilo swa dijitali ma tirhisa ku yini. Tidyondzo letiwani ta xikarhana ni vona nga ku hi tona ti nga antswisaku mphakelo yi fikelela vanhu hinkwavo.

Ti kona tipholisi leti nga humesiwa hi mfumo, leti ti ti seketelaka ku katsa ka dijitali na le ka office ya Home Affairs malembe ndzhaku va vuye va humisa leswaku ku va na nkandziyiso wa ku susiwa tifayili ti yisiwa eka digitali ku ku ri swilo swi kota ku va swi hunguta maphephaphepha lama hangalakaka misava leyi hinkwayo.